Mo setsong sa Setswana re apara dilo tse di fapaneng jaaka dishweshwe le diaparo tse di rokiwang ka ulu, bashimane ba ira le ka matlalo.

Ee, meaparo e o aparang wa setso wa ka apariwa ko meletlong le ko di conference-eng.

Ke nagana gore moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle ke wa Setswana le wa Sexhosa ka gonne ba apara masela a mantle ebile a fapaneng ka ditukwana tsa teng.

Ee, ke nagana tota jalo gore ke tsona tse di ba rotloetsang bana ba nagane gore ba ka apara dilo tse dikhutshwane le mo gare ga sebaka sa batho kae kapa kae, mo baleng le ka nako e feng le e feng. Gore ba apare dilo tsa gore di nne khutshwane thata di ntshe matsele kgotsa di ntshitse mmele wa bone ka botlalo ko ntle ba sa apare ka go tlhompega.

Fešhene le diaparo le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha ka go fapana ga rona le dijo tsa rona tsa go fapana ka gonne bangwe ba dirisa mmala o rileng, bangwe ba dirisa mmala o rileng o re fapantshang le meroko ya dilo tsa rona e bontsha go fapana gwa rona.

Mosadi o nyetsweng go ya ka setso tshwanetse apare ka go tlhompisa. Go tshwana le go apara mose le go rwala tukana, le go apara jaaka mme wa lelapa. Seo ke go bontsha gore o nyetswe ebile a tlhompo mogare ga setšhaba le mo lapeng.

Gantsi diaparo tsa Setswana di diriwa ka ulu le ka letlalo. Di iriwa ka wool-u ka gonne ba kgone go dira di fapa-fapane le letlalo. Maina ba apara kgabe ba ira mesese ya makgabe ba dire le dishweshwe, ditukwana.

Ke nagana gore setso le meaparo ya basadi e tsamaelanang sentle tota ka gonne e a tlhompisa mo nakong e ntsi sebakeng sa basadi.

A nnyaa ke akanya gore diaparo tsa setso ga di a salla morago le fashion-e mo nakong ya gompieno ka gonne mo nakong ya gompieno re kgona go apara dilo tsa setso neng kapa neng di kopantshitswe le fashion-e ya segompieno.

Ditso tse dintsi le go farologana ga tsone di apesa basadi ka tsela e siameng tota ebile e tlhompang le gore mo go bolokeng gwa bašwa e ba apesa ka seriti ba bontsha go tlhompega.

Ke bona gore fashion-e ya segompieno e rotloetsa bana le basadi ka tsela e fapaneng e ntsi. Go na le mo e rotloetsang ditsela tse di siameng go gong. E bontshagala go na le mathata diaparo tse dingwe ka gonne di bontsha batho gore ba ka apara eng kapa eng, neng kapa neng le tse di sa bolokegang for bana gore ba ka di apara.

Ikonomi le go fetoga ga yone jara le jara e le ya fetola tsela, ya ama thata ebile le tsela e basadi ba aparang ka yone thata jaaka ba ile ba kgona go nna mo magetleng, ba ikemela ebile le tsela e ba lebegang ka yone jaaka ba nna mo matleng. Ba ile ba nna mo matleng a go ikgona le go iperekela. E ile ya fetola tsela e ntsi mo go bone.